Baagi ba ba godileng ba ka fitlhelela ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ya motheo kwa ditleliniking tsa selegae le kwa mafelong a boitekanelo a baagi mo teng ga tsamaiso ya boitekanelo ya setšhaba ya toropo ya Johannesburg.

Nna ke akanya gore go botlhokwa gore fa go na le motho mongwe mo lelapeng o ka tlhokomelang koko kgotsa ntatemogolo. A ke bone go na le lebaka la gore a ka isiwa koo, a lo dula koo kwa sepetlele ga go na le motho o nepagetseng, o ka tlhokomelang nkoko yo o kgotsa ntatemogolo yo o. Fela ga go sena mongwe go nepagetse gore a isiwe koo ko sepetlele, ko ntlong ya bakekolo. Atlhokomelwa ko o a kry-e ditlhare tse gantle, a kry-e le dijo tse nepagetseng, tse nang le dikotla.

Ditibelelo tse di tlwaelegileng tsa setso tsa tlhokomelo ya bagodi di akaretsa poifo modimo ya bana le go nna le lelapa mo bana ba ba godileng ba bonwang ba na le boikarabelo jo bo ka se tlileng le boikanyegi jo bo no nonofileng jwa go tlhokomela batsadi ba bone. Gantsi bo kgwediwa ke ditumelo tsa bodumedi kgotsa tsa philosophy.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa maikutlo a batho ka go tsofala ka tsela e e botlhokwa, ka go rotloetsa tlotlo le go ikaega ka ba bangwe. Jaaka go bonwa mo ditsong tsa botlhaba tse di gatelelang poifo modimo ya bana le tlhokomelo ya setšhaba.

Lelapa le setšhaba di tlamela batho ba ba godileng ka tshegetso ya maikutlo, thuso ya madi, tlhokomelo ya mmele e le go thusa go boloka boipuso. Ka selekanyo le mofuta wa meneelo eno e farologana thata go ralala ditso.

Baagi ba ba godileng kwa Johannesburg ba kgona go bona ditirelo tse di farologaneng go akaretsa le tlhokomelo ya kwa gae go bona thuso ya botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Dikago tsa bone tse di jaaka go thusiwa, go tshela le ditlhokomelo ya ba ba bokoa, ditirelo tsa dijo ka megatlho e e tshwanang le Meals on Wheels le tshegetso ya dipalangwa go akaretsa le go palama bese ya mahala ya Rea Vaya ya ba phenšene ba ba kwadisitsweng.

Matlo a bagodi a tlamela ka tlhokomelo ya baoki e e nang le bokgoni, dikalafi tsa go tsosolosa jaaka kalafi ya puo le ya tiro, tlhokomelo ya dintho, taolo ya melemo le tlhokomelo e e kgethegileng ya go gakologelwa.

Tsamaiso ya ga jana ya tlhokomelo ya batsofe e tshegediwang ke puso bogolosegolo mo Aforika Borwa, e lebane le dikgwetlho tse di botlhokwa tse di akaretsang matlole a a sa lekaneng a puso le go ikaega go feta selekanyo ka malapa. Mme se no se isa kwa phatleng mo ditirelong le mo tshegetsong ya baagi ba ba godileng.

Diphenšene tsa puso tsa botsofe di ka tokafatsa boleng jwa botshelo thata ka go oketsa tshireletsego ya matlole go lebisa kwa botsogong jo bo botoka, tshireletsego e e tokafaditsweng ya dijo le bokgoni jo bo oketsegileng jwa go tsaya karolo mo ditirong tsa loago.

O tshwanetse wa bo le dingwaga di le sixty kgotsa go feta. Boagi kgotsa bonno o tshwanetse go nna moagi wa Aforika Borwa, moagi ya leruri kgotsa motshabi. Teko ya bokgoni wena le molekane wa gago le tshwanetse go falola teko ya bokgoni, e e sekasekang lotseno lotlhe lwa gago le dithoto, go akaretsa le di phenšene tsa dithuto le tsa poraefete go bona gore a o tshwanelega na.

Phenšene ya tlhokomelo ya batsofe ya puso mo Aforika Borwa e fokotsa morwalo wa matlole mo malapeng le mo batlhokomeding ka go tlamela ka motswedi wa lotseno o botlhokwa wa malapa a bagodi. O o boitekanelo jwa malapa ka kakaretso phepho le go tlhoma.

Thebololo ya botsofe ya Aforika Borwa e simolola ka dingwaga di le sixty ka gonne puso e kaelela go tshegetsa baagi ba sa tlholeng ba kgona go dira ka ntlha ya botsofe.

Go tokafatsa phitlhelelo ya bagodi kwa metseselegaeng, maano a le mmalwa a ka tsenngwa tirisong go akaretsa go tokafatsa ditirelo tsa dipalangwa ka dipalangwa tse di thusiwang ka matlhole kgotsa maiteko a dipalangwa tsa baagi. Go atolosa ditirelo tsa tele health, go oketsa matlole a ditheo tsa tlhokomelo ya boitekanelo kwa metseselegaeng.

Ke akanya gore go ka berekisiwa di-transport-o tse di nepagetseng go tseya bakekolo gore di ba tseye di ba ise dipetlele. Ke nagana gore go ka berekisa di-transport-e tse siameng jaaka di-ambulance kgotsa di-transport tse etseditsweng bone bakekolo for gore ba tlosiwe mo motseng, ba isiwe dipetlele.

Palo gare ya sekgala go ya kwa ditleliniking tsa setšhaba mo Aforika Borwa ke seven kilometers. Fela se no se a farologana, ebile go na le dinomoro tse o ka di berekisa fa motho ga ka lwala, e le yone ten triple seven kgotsa one one two.

Go botlhokwa e le tota gobane batho ba ba nnang fa mekhukhung ba kgole e le tota, ba kgole gagolo le ditleliniki. So batho ba ditleliniki ga ba ka fitlhelela ko mekhukhung tla be ba e lamotse e le ruri.